Ndingathi, ndingathi urhulumente kumele afake imitshini esebenzayo neyangoku. Ayeke imitshini eyayisetyenziswa kudala ukuze isebenzisane noonesi nabo noogqirha abakwezi zikhululo zikarhulumente, iiklinikhi.

Iikliniki zingadlala indima enkulu ekufundiseni ulutsha lwengingqi ngokulwa ne-GBV.

Kungoba ukhale nabo uzwelane naye. Uhlale usecaleni kwakhe ngalo lonke ixesha umenzele yonke into oyifunayo ayifunayo, uluve usizi lwakhe.

Kule ndawo endihlala kuyo abekho abantu abasebenzisa intetho yezandla.

Amaqela enkxaso anganceda ngale ndlela yokuba babakhuthaze abantu abachaphazelwe sesi sifo, aboyikayo ukuba bavele bathathe amayeza wabo bavele bavele phambili ngoba bakhuthaziwe ngala maqela enkxaso. Nabanye aba abalibalayo ukuthatha amayeza wabo, laa maqela enkxaso angabanceda ngokuba abaxelele iindlela zokuba bangenza njani ukuze bakhumbule ukuthatha amayeza wabo bangalibali.

Ngokwendlela nangokwezam iimbono iinkolelo zesiNtu zinephembelo ngokucwangciswa, kucwangcisontsapho ngoba bathi lubulalo labantwana. Kanti xa ucwangcisa umntana engekabikho.

Into yokuswelekelwa ngokwesiXhosa sithi, siye sithi ihamba nelifu elimnyama. Ngoko ke xa kuthe kwasweleka umntu okufutshane nawe kuye kufuneke ukuba uyohlamba amafu amnyama ukuze indlela zakho ziqhubeke zikhanye. Ziinkolelo zakwaXhosa ke ezo.

Ndingathi, ewe bayakwazi ngoba kule mihla yanamhlanje amagqirha anawo amaphepha wokuba bakwazi ukusebenza ngaphakathi ezibhedlele, besebenzisa awabo amayeza.

Ndingathi ndiyalukholelwa olu lwazi ngoba xa usuke ungonwabanga iintsuku zide zibe ntathu, kusube ikhona into ehleli kuwe apha engqondweni ekuxinzeleleyo ukube ungonwabi. Ndingathi ndiyavumelana nale yokuba ingaba unesifo soxinzelelo lwengqondo.

Ndadibekwe ngutitshala ukuba ndingade abantu abangxolayo eklasini. Ngoku utitshalakazi esaphumile kubekho omnye umfana akhuphe akhulule imaski yakhe. Ndimxelele uba ndicela ayifake ukuze sonke sihlale sikhuselekile siphephile ngoba asazani sonke ukuba ingaba sesithelelwe yile COVID-nineteen. Into awayenzayo wavele wandijonga nje ugqiba waqhubeka nabangani bakhe bancokola, neetshomi zakhe bancokola. Ndaqonda uba andizuphinda ndimphindele, mandimyeke enjalo ngoba ndazibona ingathi ndizongena engxakini.

Njengomhlali wasezilalini into ebangela ukuba inqwelo yabagulayo ithatha ixesha elide ukuba ifike kungenxa yemigwaqo engekho sesimeni esilungileyo sokuba ingakhawuleza ifike.

Ndicinga ukuba bangancedwa ngale ndlela yokuba kubekho indlela basapotwe ngayo. Umzekelo abantu abaninzi abakwazi ukuthetha usizi lwabo ngoba baye bangazi ukuba bazokuphuma bayephi. Umzekelo xa ethetha ngale ndoda yakhe embethileyo esibhedlele, indoda yakhe imoyikisile ngokuba izomgxotha endlini. Ngoku ke akakwazi ukuba athethe ngoba akayazi uba uzophuma aye kweliphi icala. Ingathi xa urhulumente wethu xa engabalungiselela iindawo ezinjalo, iindawo eziphephileyo abantu, abantu abanintsi bangathetha kwaye bangaphuma ezingxakini ezinjalo.

Ndingathi isizathu sokuba abantu bathenge amayeza kwimarike engekho mthethweni kungokuba iimarike ezisemthethweni amayeza ayadura kwaye abanye abanayo imali yokuba bawathenge, baze bawathenge kwimarike ezingekho semthethweni.

Ikhona ulwahluko phakathi kwezi ndlela zempilo, indlela yokunyanga yesiNtu nendlela yonyango lwasesibhedlele. Eyandinceda kwisigulo esasindiphethe yindlela yesiNtu apho kusetyenziswa khona iingcambu zemithi esiye sizibize ngokuba ngamayeza esiNtu.

Xa kungalungiswa indlela ezilalini nokuba kuvulwe iziteyishi ezikufutshane, iinqwelo zezigulana zingafika ngexesha elikhawulezileyo kuloo ndawo zithe zabizwa kuyo.

Into endiyaziyo ngeNovember Campaign yinto yokuba yikhampeyini endingathi yabekwa endaweni yokuba yenze into yokuba ikhusele ikhusele i-rights zabantu ababhinqileyo nabantwana.

Yho, kwakungekho mnandi! Ndikhumbula kwezi veki zokuqala ndisaqala ukuyinxiba imaski. Iindlebe zam zazisoloko zibuhlungu ngoba i-band lena yemaski yayibuhlungu futhi yayiqinile ezindlebeni, iindlebe zam zazingayiqhelanga.

Andinothi iyancedisa. Isizathu sam sokuba ndithethe kanjalo kungokuba zange yandinceda mna.

Iindawo ezinintsi ezilalini okokuqala, azinazo izitishi zokuba zilumkiswe ngezikhukhula futhi indawo ezinintsi inqabile into yokuba kubekho, kube khona izikhukhula ezilalini kunasedolophini.